Mbuyelo mbuyelo wo sungula lowu vanhu va va ku na vona wona loko va omisile swakudya i ku swakudya swi tshama nkarhi wa ku leha nakona na loko ko va ku nga ri na swilo swa ku sweka kumbe ku nga ri hava mati va swi kota ku teka swakudya leswi va swi omiseke va tlhela va swi dya nakambe.

Tindlela tin'wani leti vutivi bya vurimi byi nga averiwa hi ndlela leyinene eka van'wamapurasi i ku va vanhu va dyondzisa vanhu hi ngopfungopfu hi swa van'wamapurasi leswaku va va na mihleketo kumbe va va na vutivi byo karhi hi van'wamapurasi lavatsongo.

Xo sungula u fanele ku papalata ku tirhisa ndyangu wun'we wa swidzidziharisi hi ku phindaphinda ku dlaya switsotso xa vumbirhi ku kamberiwa ka nhlayo ya ra manyoro ku nga FEC yin'wani ku tirhisa timhaka ta acid leyi va yi vitanaka DBC ku hlambisa tinyimpfu ta wena.

Papalata ku tirhisa ndyangu wun'we wa swidzidziharisi hi ku phindaphinda ku hlawula tinyimpfu letintshwa naswona u susa switsotso loko u nga se hlanganisa na ta ntlhambi ku tirhisa acid leyi vavanuna va yi vitanaka DBV ku hlambisa tinyimpfu ta wena vhiki na vhiki kumbe siku na siku loko ti ya eku tleleni ku teka tinyimpfu ta wena i ya ti susa kumbe ku kuma tiphurofexinali ta va ndzawulo ya agriculture ku ya va ya ti tlhava leswaku ti nga khomiwi hi switsotso naswona ku teka leta waxisati na leta vaxinuna i ti hambanisa.

Van'wamapurasi loko ku ri na dyandza van'wamapurasi va lahlekeriwa ngopfu hikuva swimilani a swi koti ku.

Misisi ya tinyimpfu yi lengalenga ehansi kasi misisi ya timbuti yi yimile timbuti ti na malebvu kasi tinyimpfu a ti na malebvu naswona tinyimpfu ti na nomu wa le henhla lowu avaneke lowu hundzukeke ku endla leswaku ku hlawula byanyi hi nkarhi wa ku risa swi tirha kahle.

I ku va loko u endla ntirho wo pfuneta i nga holi i kuma ngopfungopfu vuxokoxoko kumbe vutivi ngopfu bya vamapurasi kumbe bya vona vurimi nakona swi ku endla leswaku i va na vutivi ni ntokoto ku loko i lava mintirho va kota ku ku teka hikuva va ta va va kha va swi tiva leswaku wena i na vutivi byo karhi.

Xo xo sungula i ku katsa na ku engeteriwa ka ku gayela xa vumbirhi ku antswisiwa ka ku amukeriwa ka swakudya xa vunharhu ku antswisa ka vuhlayiseki hi ku dlaya ti bacteria na ku antswisa ka nantswo na xivumbeko.

Ku tlakuka ka mbewu swi na ntshikelelo lowukulu eka va murimi xo sungula a va koti ku fikelela nhlayo ya vona leyi va va ka va xavi hi yona naswona a va koti ku tisa ti profit hikuva vaxavi va gungula loko va tlakusa nxavo wa vona.

Hawa a hi swilo swa kahle hikuva eka masiku lamawani vanhu va nyamalala va laviwa va nga kumeki xa vumbirhi minkarhi ya sweswi ku tele ngopfu vanhu lavo dlaya ku tele ngopfu na tinyoka letikulu leti bhaka vanhu ti va chela ti poison emimirini va endla va hetelela va lova.

Xo sungula u faneleke a languta mayimbelelo ma yena kumbe ma khidzamelo ma yena loko a lava ku senga xa vumbirhi u fanele a a yima exikarhi ka homu a nga yimi hi le ndzhaku ka yona hikuva yi ta n'wi raha xa vunharhu u fanele a va na bakiti leri kotaka ku khoma masi ya ku tala hi ku loko wo khoma lexitsongo swi nga endleka masi ya wena a dibekela hansi.

Xo sungula ndzi nga n'wi vutisaka xona i ku hi wihi nkoka wa ku kulela evurimini xivutiso xa vumbirhi i ku hi swihi swimilana leswi kumbe swimilana swa nkoka leswi voho va nga swi kurisa swi nga tisa cinco eka ndhawu ya vurimi.

Ndzi xo sungula ndzi vona swi ri kahle hikuva swakudya leswi tshamaka emathinini a swi khomiwi ngopfu hi switsotso nakona ku veka swakudya emathinini swi na swi tisa e vukahle bya swakudya kumbe swi na mbuyelo ya rihanyo.

Xo sungula goza ra mfikelelo xa vumbirhi ku kongoma ku fikelela ka makete xa vunharhu ku avelana vutivi lebyi nga ta tshama nkarhi wo leha xa vunharhu ku dyondzisa kumbe ku fikelela ka vutivi.

Naswona ku tirhisa mati lama u hlambele hi wona ku cheleta swimilana hi minkarhi ya dyandza swa pfuna hi ku swi pfuna ku hlayisa mati na switirhisiwa swa le mutini nakona swi pfuna leswaku mati ma nga westeki kumbe ma nga moxeki leswaku hi minkarhi ya dyandza hi ku loko ho tirhisa mati lama kahle kumbe lama tengeke ku cheleta swimilana hi minkarhi ya dyandza swi ta endla swi ta swi ta va na ku luzekelana eka hina hikuva hi ta va na hi ta hi ta pfumala mati for ku va hi hlayisa mindyangu ya hina.

Xo sungula hi nga hlayisa purasi ra hina hi ndlela leyi hi nga swi kota leswaku hi va hi tshama hi kha hi byala swilo swa ku hambanahambana hi manguva yin'wana nguva yin'wana na yin'wana nakona hi nga hi ku basisa hi nga tshami hi ri hi siyile nhova epurasini ra hina.

Ku ku tiyisisa vurimi bya vanhu lebyi nga heriki ku antswisa ka ikhonomi na ku endla leswaku vutomi bya vanhu byi va kahle na ku endla leswaku van'wamapurasi va kota ku hanya kumbe va kota ku kurisa swimilana swa vona eka ndhawu leyi eneleke.

Vuswa na masi i swakudya leswi hi swi dyaka masiku na siku nakona vanhu lava va dyaka masi na vuswa lawa ya virisiweke mimirhi ya vona kumbe endzeni ka miri ya vona ku dqina ku va kahle hikuva masi lama ya virisiweke a va a tengile ku tlula lawa a nga virisiwangiki ni titwa kahle hi ku i swakudya leswi masiku lawa hi swi dyaka hi tele.

Sungula van'wamapurasi va fanele va kuma munhu loyi a nga ni a nga le mpfumelelweni wa ku chayela teretere hikuva loko munhu a ri na mpfumelelo wa ku chayela teretere wa kota ku twisisa leswi ti problem ta teretere ku ri i yini xa vumbirhi teretere ra vona ri fanele ri ya a ka ti service ta vona ku ya chekiwa leswaku ra ha ri eka nkarhi wa kahle na muchayeri wa teretere u fanele a va na mpfumelelo wa ku chayela kumbe ti setifikheti ta yena ta ku chayela teretere.

Hikokwalaho ka ku ri loko wo teka swiphemu leswi nga eneliki kumbe leswi nga fanelangiki ku endla biltong swi endla leswaku biltong yi nga omi nakona swi nga endla leswaku biltong yi huma yi nga ri na ti nutrition leti lavekaka.

Ndlela yo sungula ku fanele ku va na xivuriso ndlela ya vumbirhi ku fanele ku va na manjanja ndlela ya vunharhu ku fanele ku va na mati ndlela ya vunharhu ku fanele ku va na madiromu lamakulu lama nga ta kota ku chela byalwa byi ringanela maendlelo ya vumune nakona byalwa byi fanele byi byi va na swipfalo swa byona ku ri byi ta kota ku pupuma kumbe ku vilelana.

Ku ku ku va na vukanganyisi eka ndzawulo ya dyondzo kumbe eka tipalamende ku va na xihlawuhlawu eka ku hlawula varhangeri ku va na ku va leswaku vanhu va tirhela xikhwameni xa vona va nga lavi ku pfuna vanhu lavan'wana.

I xilo xin'wana lexi xi endliwaka hi muxaka wun'we wa wa mihandzu ku nga mangwa na na swipayisisi na mafurha nakona atchar yi dyiwa na vuswa na xinkwa u nga ha yi chela le rhayisini.

Ya rihanyo lava vamapurasi va hlanganaka na wona hi lowu ku tekeriwa ka switirhisiwa hi va makhamba ku lahleka ka va vanhu va dlayiwa va suseleriwa ti parts na mavabyi man'wana lama va hlanganaka na wona loko va lumiwa hi tinyoka ta le mapurasini.

Loko vanhu a va endla vurimi bya le madorobeni a swi ta khumba hi ndlela leyi vuhlayisi kumbe wa swakudya vanhu va ku tala a va ta swi kota leswaku ri va ti endlela swirhapa swa vona kumbe va ti endlela swi swa vona swa swakudya emadorobeni tanihi ku loko a ku ta va ta nga ta swi kota ku teka swakudya swe le handle va swi tisa emadorobeni.

makhombo ya nkarhi wo leha ya ku rhangisa nhluvukiso hi lawa landzelaka xo sungula va rhandza ku hluvukisa emadorobeni than swakudya xa vumbirhi swakudya a swi koti ku kula kahle loko vanhu va ha rhangisa ku humelerisa emadorobeni xa mune i ku va swakudya leswi endliweke emadorobeni kumbe leswi byariweke emadorobeni a swi na swona rihanyo ngopfu.

Yi ngetelelana hikwalaho ka misava na moya kumbe ku ngetelelana ka misava ka va swi ka a a swirhapeni kumbexani eka swa ti-garden-e.

minongonoko leyi kongomisa nsirhelelo wa swakudya eka Afrika-Dzonga i nongonoko wa NGO.

Mintlhontlho leyi vanhu va nga hlanganaka na yona i ya timhaka ta n'watipolotiki lava va nga laveki ku vanhu van'wani va va hehla ka van'wana, yin'wani mintlhontlho leyi va nga hlanganaka na yona va nga langutelaka na yona loko va fambisa ntanga wa vaaki i ku va vanhu vo tala va lava ku dya va ri voxe.

Vuyelo byo biha lebyi tikhemikhali to dlaya switsotswana ti nga na byona eka mbangu i ku va ti endla leswaku ri ximoya kumbe exibakabakeni ku nga nuheli kahle naswona swi dlaya yin'wani swi dlaya swin'wana swimilana loko swi twa nkahelo naswona swi endla na leswaku ri mpfula yi nga ni ngopfu.

Huku yi hluviwa masiva hi mati ya ku hisa.

mbuyelo lowu wu va ku wu ri kona eka waloye i ku va i tiva ngopfu ende i va na vuxokoxoko kumbe i va na switivo swa le ndzeni hi minkarhi yeleyo hi mayelana na purasi rero ende swa koteka swa ku ri a nga tholiwa kun'wana na kun'wana hikuva vutivi bya yena byi va byi ri henhla.

Hi hi leswiya swa ku ri ve nge he swi koti kumbe va nga he yi va ya xava kun'wani swi swa le a swakudya hikuva swi ta va swi ri kona kwala a ndlwini kumbe kwala a hi tshamaku kona nakona swa pfuna hikuva swi endla leswaku misava leyi va va ku va kha va yi endla ka yona i i i ku endla swakudya kwala mutini kumbe endzhaku ya nona leswaku swi nga endla leswaku va kota ku byala swakudya swa ku tala.

Swirhapi swa vaaki swi va pfuna hileswaku va swi kota ku ta va ta teka swilo swakudya swa kwalani va ya va ya xavisa emadorobeni va kota ku kuma mali ya ku tala.

Eya i mianakanyo leyinene leswaku vanhu vo tala ve nge he koti va tlhe va ta va ta yiva kambe hikuva va ta va va kha va swi tiva ku ri laya xirhapeni xa luya kumbe a nsin'wini ya luya a ku yiveki coz hi nga dlawa.

Purasi lavatsongo va nga nghenelela hi ndlela leyi landzelaka va nga teka kumbexani van'wamapurasi va nga teka purasi ra vona va ya va ya ri tsarisa eka ikhonomi kumbe va ya va ya ri tsarisa eka mfumo leswaku ri va ri ri tsarisiwini eka man'wani ma business va ta kota ku teka na tax ku va va kota ku xavisa swakudya matiko mambe.

Byi pfuna hi ndlela ya leswaku vurimi lebyitsongo va swi kota ku swimilana va kota ku hanya hi swona kumbe va swi kota ku teka swi leswi va swi byaleke va hanya hi swona kumbe va tlhela va swi xavisa kwalaya va tshamaku kona leswaku va ta kuma rihanyo ra vona.

Xivangelo i ku loko timpfula to na ti nga yimi swi nga endla leswaku ntanga wa vona wu khukhuleka naswona swi nga endla leswaku loko va endla hi ndlela yaleyo swi nge vi swi nge kuli kahle swimilani swa vona.

Ti-drone ti va pfuna hi ndlela leyiwani va swi kota ku xuta kumbe ku teka swinepe swa vona purasi ra vona hinkwawo hi le henhla na ya le matlhelo leswaku ri swi ta kota ku vonaka kumbe na loko va adivhethayiza swi swa vona swi kota ku huma swi basile swi tlhela swi saseka.

Xo sungula ndzi nga endla leswi landzelaku ndzi nga lava madiromu ndzi lava na mabakiti ndzi lava ndzi lava na swi swo chela mati eka swona ndzi kota ku veka lomu eswirhapeni kumbe lomu ku tshamaku swifuwo swa mina xa vumbirhi ndzi nga endla na ndzhuti laha loko ku hisa ngopfu swiharhi swa mina swi nga ta ya swi ya tshama kona kumbe .

swi endla leswaku ri mati ma tshama nakona swi endla leswaku swi swimilani swi ku kula kahle swi va swi nga hlanganahlangananga.

Ndzi vona ku nga ri vutlhari hikuva loko mi nyikela misava ya le kwalomo madorobeni emadorobeni ku ya ku ya kukuma misava liya ivi hala makaya hi sala hi nga ha ri na misava yo nona.

Leswi ndzi nga swi tirhisaku i ku va varimi na vona va endla leswaku vutshoveri byi ya ehenhla nakona lexi ni nga xi endlaka leswi swi tirhaka emapurasini endzhaku ka ku hela ka ntirho wo tshovela i ku tlhela ni endla leswaku misava ya mehe ni yi endla leswaku yi ta kota ku tlhe yi khoma kambe swimilani yi ta tlhela ni ntshovelo nakambe.

Mbuyelo mbuyelo wa kona i ku antswisa mbuyelo kumbe ku antswisa makulelo ya swimilana.

maxelo ma pfuna njhani kumbe ma pfuna njhani eka vurimi? Maxelo ma pfuna hi ndlela leyi loko kuna ngopfu timpfula kumbe loko kuna mpfula swi pfuna leswaku swimilana swi kula swi cheleteka nakona loko ku va ku ri na dyambu swi endla leswaku swimilani swi kula hi hi vuenti.

Ti tikhemikhali ti pfuna hi ndlela leyiwani ti endla leswaku loko tikhemikhali va cheli tikhemikhali ta vona lomu swimilanini swi endla leswaku switsotso swi nga koti ku nghena hansi swi dya timitsu kumbe swi dya i i i i matluka ma swimilani hi vuenti.

tipholisi leti fanelaka ku tirhisiwa hi letiya ta ku ri munhu wun'wana wun'wana loyi a nga na purasi ra yena lomu makaya a endle leswaku ri purasi ra yena ri va ri rhejisitariwini kumbe ri va ri tsarisiwini eka mfumo le swa va ku va tipolotiki va nga ngheneleli.

Xo sungula ndzi nga vula leswaku ri epurasini ra hina hi lava na vanhu lava nga ta kota ku cheleta purasi xa vumbirhi hi lava na vanhu lava nga ta kota ku fambisa purasi loko van'wana va ri eku wiseni xa vumune hi lava na vanhu lava nga ta kota ku driver materetere lamo rima naswona swilaveko swa kona i va swi lava munhu la ya a tshamaku kwala Afrika-Dzonga.

Van'wamapurasi va nga endla leswaku njhani swikombelo swa nseketelo wa mfumo? Va nga endla leswaku ri mfumo wu wu lava vanhu lava dyondzelaka leswa ti-agriculture va ta va ta endla swi leswi vitaniwaku ti-learnership ku dyondza va kha va tiva ntirho va va hakela mali yo karhi leswaku hina hi nga na vatirhi hi nga ha humesi mali ya ku tala nakona va nga endla leswaku va hi nyika minxavo yo karhi hi purasi.

Ku papalata switsotso u nga swi papalata hi ndlela leyiwa u nga ha xava mimirhi yo sipireya kumbe i nga ha xava swileswi va swi vitanaka munyu wa switsotso i haxahaxa lomu switsotso swi hlaselaka kona swilo.

mali yo sungula i ku nghenisa mavoni lomu ku nga na swilo leswi lavaka ku endliwa kumbe eka laha u lavaka ku byala kona ti-microgreens kumbe ti-mushrooms.

Swibyariwa swo sungula i mavele swifuwo i timbuti na yini na na tihuku.

Ku pfumaleka ka vatirhi swi khumba hi ndlela leyiwani loko ku nga ri na vatirhi emapurasini swimilana a swi koti ku kula kahle hi ku a swi na vanhu vo swi languta a swi na vanhu vo swi cheleta nakona swi ta endla leswaku ri ntshovelo wu va u ri hansi.

ntirho lowu nga olova lowu vana va nga pfunetaka ha wona epurasini i ku tsavula mabyasi lamatsongo, kumbe i ku teka swimilana va swi paka hi ndhawu leyi swi tshamaka kona ku nga ha ri swimilana leswa ku tala mara ku ri leswitsongo.

Xivono xa mina hi tlhelo ra bindzu i ku va ndzi xava purasi lerikulu leri nga le kule na swiharhi kumbe leri nga kule na swifuwo swa vanhu, hikuva ri nga endla leswaku ri nga kuli kahle naswona ndzi lava purasi leri nga le kusuhana na madamu.

Ku ku hisiwa hi freeze hi loko munhu a tshwa loko ku ri ku hiseni nakona, hi loko munhu ku ri na xilo lexiya va xi vitanaka bombo xa xa lehansi ka fridge xi buluka khombo ra kona i ku na swakudya a swi koti ku kula kahle.

Nkarhi wa ku nkarhi lowu faneleke na mpimo wa ku cheriwa ka swi dlaya switsotswana i nkarhi luwa wa xixika hikuva xixika hi xona xi khomaka ngopfu murhi ku fana a swi fani na na loko minkarhi leyi ya dyandza kumbe loko ku hisa.

U nga swi hlawula hi ndlela leyiwani, u nga teka u nga hi ku swi hambanyisa xin'wana i fa i xi veka halawani, xin'wana i xi veka ka ndhawu leyiwani, naswona hi ku swi veka ti-horn ta ku hambana kumbe switsalo ku tsala tinambara lomu ka swiharhi sweswo kumbe swifuwo.

Hawa, hawa a va holi mali leyi va yi leyi ringaneke na ntirho wa vona hikuva van'wana va hola mali yitsongo va kha va tirha swinene, van'wani va ya tirha mintirho yo tala kwala mapurasini mara va kha va kuma mali leyitsongo.

Mati ndzi nga ma hlengeletisa hi ndlela leyi ndzi nga lava madiromu ndzi cela hansi kumbexana ndzi nga lava madiromu ndzi cheletela mati ma tshama ma ri kona, nakona ndzi nga lava ku endla nyana xidan'wani ndzi cela hansi ndzi semendela leswaku mati loko kumbexana loko ku na mpfula mati ma va ma kha ma hlayiseka.

Ndzi yi tiva hi ndlela leyo ku loko ku va ku ri nguva leya xixika hi xitalo swimilani a swi kuli kahle hikuva dyambu ri huma ku ri khale nakona dyambu ra kayivela se loko ku nga ri na dyambu hi xitalo swimilana a swi koti ku kula kahle.

Mintirho, mintirho liya ya ku lovola mintirho liya ya miphahlo.

Ku ku endla nyama liya ya mutonga i fanele i teka nyama mi yi tsemelela yi va yi va ti tinyama letitsongo loko mi heta mi yi chela mimunyu mi heta mi ya yi neka van'wani va yi tirhisa hi swipayisisi mara hi omisa hi yi veka edyambyini yi oma.

Hawa a wu a wu ringanelanga hikuva mali leyi yi va yi ri yitsongo a yi fiki na le ka thirty wa tirhanda hikuva loko ku ve va va hlayela hi tiawara hi vhiki u i tirhi mali leyitsongo a yi ngheni na le ka two thousand.

Xo sungula ndzi nga va hlamusela leswaku swakudya swa fambisiwa nakona va fanele va teka swakudya va swi hlayisa, nakona loko ku ve ku na vanhu va matikomambe va lava swakudya swo swo karhi hi fanele hi va nyika na vona va kota ku hi nyika leswi nga na swa vona hi kota ku tirhisana hi ku hambana.

Swi va khumba hi ndlela leyiwani loko mafurha ma gonyile swi endla leswaku mimovha kumbe swikhandziyi va nga koti ku famba va yisa swakudya kumbe swimilana kwalomu swi xavisiwaka kona.

masiku mo byala ma hi ndlela leyiwani loko ku ri na mpfula ngopfu a swi fanelanga ku byariwa na loko ku ri na dyandza swibyariwa a swi fanelanga ku byariwa hi ku swa tshwa.

Byo pfuxeta i vurimi lebyiya bya ku ri loko ku ve hi rimi nkarhi wo karhi swimilana swi nga kuli kahle hi faneleke hi tlhela hi swi sungurisanyana hansi kumbexani hi endla timhaka ta ku ri hi swi kurisa kambe na loko swi lava ku fa hi chela leswi hi chelaka swona leswaku swi ta kota ku kula.

Xa ku sungula i fanele i va i ri na swimandlamandla swilo leswi vuriwaka leswi i ambalaka swona loko i kota ku chela i nge tirhisi mirhi i nga mbalanga naswona i fanele i va i ri na xipfala milomo.

Swakudya leswi timelaka swi fanele swi hlayisiwa eka mahiselo lama ma hehla ka forth degrees hikuva loko swakudya swi kha swi timela swi kahlula ku bola naswona a swa ha koti ku dyeka.

Nkoka wa kona i ku va ti va ti hlayisekile ende a ti humelanga moya naswona nkoka wa tona ti engetela masocha ya ku hanya ti endla na miri wa wena leswaku wu tiya.

Ti ti-GMO ti nga kota ku pfuneta swimilana switandzhaku hileswaku swi ta hileswaku ri swimilani swi nga ha no kota ku khoma maxelo man'wani na man'wani swi easy if loko ku ve swi endliwe hi nkarhi wolowo, loko ku va hi swi endli hi nkarhi wa xixika swi nga ha no kota ku ku hundza na le ka nkarhi wa dyandza.

Mpfula yi khumba hi ndlela leyiwani loko varimi va byarile swimilana swa vona a swa ha koti ku kula kahle hikuva na dyambu a swi nge ri kumi hikuva ku va ku ri karhi ku netela timpfula.

Magoza lama faneleke u ma teka i ku va i fanele i xava switirhisiwa swa ku tala nakona loko u ri na switirhisiwa leswi faneleke kumbe leswi faneleke ku tirha swi nga onhaka kumbe swi nga tirhi kahle, i fanele i kuma munhu la a kotaku ku ku tirha ku lunghisa kumbe ku endla leswi va swi vitanaka service n'hweti na n'hweti kumbe vhiki na vhiki.

Hikuva vatirhi va gonyile hikuva na swakudya swi gonyile, sweswiwani ku na leswa swa ti-VAT swi yile ehenhla that's why nakona loko va gonyile va lava ku ri ku ringana kumbe ku fikelela ku hlayisa mimiti ya vona.

Murimi a nga hlayisa hi ndlela leyiwani u fanele a teka swilo swa yena a swi veka endhawini ya kahle nakona i fanele a endla leswiya swa ku ri swilo swintshwa swi fanele swi fanele swi swi khiyeriwa leswaku swi ta kota ku hlayiseka.

I ku va vuyelo wo sungula i ku va loko ku ri na mpfula va swi kota ku hlayisa mati leswaku loko ku ri na dyandza va ta kota ku cheleta kumbe ku teka ku teka mati va chela eswimilana swa vona swi ta kota ku kula kahle.